Ituna luhlobo lwentlanzi ethile eye inkonkxwe. Ekunkonkxeni kwayo ke iye ibe namafutha athile. Iyasetyenziswa kakhulu ke phaa emakhaya ukwenza iisaladi xa kukho imicimbi ethile naxa mhlawumbi nizenzela nje isidlo senu sangokuhlwa. Niye nifake le tuna ke kubekho nezinongo ezithile ke enizifakayo njenge-green pepper neentoni. Olu hlobo lwentlanzi ke lona aluphekwa uye nje ufake izinongo ube sowuyiphaka

Ukunkonkxa iimbotyi kunceda kakhulu ekuzigcineni zingaboli. Kwananjalo kuyanceda ekubeni uba zigcinakale zithambile njengoko ke zizawube zihleli ixeshana apho ekunkonkxweni. Futhi koku nkonkxwa oku zisoloko zigcinakala zifreshi. Uthi noba ke uyaphaka noba bezinkonkxwe kunyaka ophelileyo, kodwa xa usenza isidlo ngaso iba ngathi zinkonkxwe namhlanje. Ngoba leya yindlela yoba zigcinakale zingaboli.

Ukuqinisekisa ukuba iinkomo okanye iibhokhwe zabafuyi zivelisa ubisi olwaneleyo ndicinga ukuba okokuqala, fanele bazinike ukudla ngokwaneleyo benze unakonako xa kubalele uba bathenge izinto ezinjengelusini ukuze iinkomo ezi neebhokhwe zingalambi. Futhi baqinisekise ukuba kukho amanzi apheleleyo ukuze xa zinxaniwe zikwazi ukusela. Nokuba ke xa kufikelela ixesha loba zifumane izitofu ezithile, bazise apho ukuze zihlale zisempilweni zikwazi ke ngoku uvelisa ubisi olwaneleyo.

Njengomfama osaqalayo, kubalulekile ukuba ndicinge ngeendleko zamafutha wesithuthi endisisebenzisayo apha efama ukuze ndiyazi ilahleko eye ibe khona xa ndithe ndasebenzisa isithuthi. Futhi loo nto indenze uba ndizazi ukuba isithuthi esi mandisisebenzise kangakanani na. Namafutha funeka umzekelo ngenyanga ndinomyinge wamafutha angakanani na ukuwasebenzisa ukulungela elo xesha ndizobe ndisebenzisa ngalo isithuthi eso sam.

Kubaluleke kakhulu ukucoceka kwesithuthi esithutha isivuno sakho. Okokuqala, esaa sivuno kukudla ebantwini, esaa sivuno sinezakhamzimba ezithile. Abanye abantu ke abaye bakuxabise ukuvasa mhlawumbi masithi yimifuno okanye iziqhamo. Abaye baxabise ke mhlawumbi uzivasa phambi kokuba bapheke, baye bapheke. Ngoko ke kubalulekile wena ukuba njengomfama ucoce isithuthi esi ukuze isivuno esi sakho usibeke kwindawo ecocekileyo. Ukwenzela nabo mhlawumbi bathi bonqene okanye balibale ukuvasa phambi koba bapheke bangachaphazeleki ziintsholongwane ezithi zifumaneke apho kungekho coceko khona.

Iziqhamo ezikhula kakuhle ebusika. Ndingabala ama-apile, amapere, iilemoni, ii-grapefruit kunye neegreyipsi.

Ukugcina iziqhamo ezinkonkxeni kuba zingakhange zithengwe kunazo iingenelo ngokuba phaya ezinkonkxeni zizawuhlala ixesha elide kunoba bezi zobe zingaphandle kwenkonkxa. Akuzuba lula futhi ukuba zonakale, ngoba kaloku zinkonkxiwe. Ngoko ndinexesha elininzi loba ndikwazi uzigcina noba zihambe kancinci azithengwanga ngomzuzu omnye okanye azithengwanga ngokukhawuleza. Kodwa loo nto leyo iza kuzenza zona uba zihlale zide zithengwe ziphele ukuthelekisa noba bezingankonkxwanga. Ngoba xa zingaphandle kwenkonkxa kulula uba zibole ndihambe ndizilahle.

Njengomfama ofuye iinkukhu iza kundinceda ngantoni loo nto? Loo nto izawundinceda okokuqala, ezi nkukhu zizawuvelisa amaqanda. Laa maqanda zizawafukama, ziwaqandusele avelise ezinye iinkukhu. Kwamaqanda lawo endizawube ndingawabekanga uba aqanduselwe ndizawukwazi uwathengisa andingenisele imali. Zakuba ke ziqandusele ezi nkukhu kubekho ezinye iinkukhu zikhule, logama zikhulayo ezinye ezi, ezi ke zona sezikhulile ndiyakwazi uba ndizixhele ndibe ke ngoku sendizithengisa. Nazo ke ngoku zize nengeniso yokuba ndikwazi uphinda ndithenge ke ngoku ukutya kokondla ezi zikhulayo iinkukhu.

Ukuze imfuyo ihlale isempilweni ifuna amanzi amaninzi. Kuye kufike ke amaxesha embalela apho ke kungabikho manzi kodwa yona imfuyo le ibe iwafuna amanzi. Into enokwenziwa ke ukuze imfuyo ihlale inamanzi njengomfama qinisekisa uba amatanki amanzi unawo. Xa kunetha imvula ayangena amanzi ematankini. Xa imvula ingasanethi, uyakwazi uba uyojonga kumadama athile, ugcwalise amatanki akho ahlale egcwele. Logama ke sekhona amanzi afumanekayo sukuwasebenzisa la asematankini wenzele ngelaa xesha lembalela. Kuthi xa kungasekho manzi kube ngona ke ngoku wena ukhupha kuvimba ongamatanki lawo ubugcina kuwo la manzi uwasebenzise ke ukukhusela imfuyo le yakho ingabulawa yimbalela.

Unobangela wokuba abasebenzi abaninzi abasebenza ezifama kungabikho mali bayifumanayo xa bethatha umhlalaphantsi, kungokuba kwa inkqubo yefama ixhomekeka kwisimo sezulu, imveliso eyenzekayo kuloo nyaka lowo. Kubakho iminyaka ethile ke apho imveliso ingabi ntle kwaphela, kwa amafama lawo abe nelahleko enkulu. Futhi ke ngoku kungakwazeki uba aba bantu babhataleke imali. Loo nto ke ibenza uba kungabikho mali bayifumanayo ke xa kufika or xa kufikela ixesha loba bathathe umhlalaphantsi. Enye yezinto ke ngoku eye yenzeke, iye kuthi kanti amafama la awayanga kubabhalisa kwiindawo zogcinomali. Ukwenzela uba loo madlalana bayifumanayo ibe khona noko intwananyana eba phaa kugcino imali ukuze umntu mhla wayeka akwazi uba kube khona imali ayifumanayo.

Into endinowuyenza ngale nyama ilapha kwesi silarha sam njengoba ininzi nje, ndiyayazi uba ingade ibole ingekathengwa futhi ke loo nto ikhe yaphantse undehlela izihlandlo ezinintsi. Kodwa ke into endinoyenza ngoku kukuba ingxenye yayo ndiyiqwayite, ndenze le nto kuthiwa yi-biltong ndiyigcine pha. Ngoba yona i-biltong iyakwazi uhlala ixesha elide ingaboli ngoba inezinongo ezithile eziye zifakwe ukwenzela uba ihlale igcineke isempilweni.

Uluvo lwam apha ekuthathweni komhlaba ngaphandle kwembuyekezo, ndifuna ukuthi mna andiyiboni iyinto elungileyo okokuqala leyo. Ngoba kuyakwazi uba umhlaba uthathwe kanti aba bantu bathatha kwaloo mhlaba abanazo izakhono zokuwusebenza umhlaba lo, kukuwuphanga nje bengazuwusebenzisa. Kukho elaa qhalo lithi ke umona womlungu owavimba ichetywa engazulisebenzisa. Loo nto ke ngoku idala futhi ungquzulwano phakathi kwabantu abo bathe boxutha lo mhlaba. Ngoba eyona nto ingamandla kukuxhwithana ngalo mhlaba, kodwa umhlaba lo awusetyenziswa ngoba abanazo izixhobo zokuwusebenzisa umhlaba. Bawubange nje uba ibe ngowabo kodwa akho nto bayenzayo ngaloo nto.